Mo setsong sa me re apara makgabe le mme gompieno dilo di fetogile ka gore go tsene moaparo o mošwa.

Ee ke akanya gore go botlhokwa gore e ka apariwa kwa di-conference-eng go itshupa gore wena setso sa gago ke eng o tswa kae le bong ba gago le go ikgantsha ka se o leng sona.

Moaparo o montle wa basadi ba rona Batswana ke leteisi, leteisi le bontsha bosadi tota le gore o tswa kae.

Nnyaa ga ke nagane moaparo o o etsa gore bašwa ba apare diaparo tse dikhutshwane fashion-e ya gompieno ke yone e rotloetsang gore bašwa ba apare diaparo tse dikhutshwane.

Diaparo le dibaga di supa gore motho ke wa setso sefe gonne setso sa Batswana se na le leteisi, dibaga le makgabe jaaka ditso tse dingwe di supa ka dibaga tsa bone gore ke setso se feng, setso sengwe le sengwe se a itlhalosa ka dibaga tsa tsone.

Fa mosadi a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara mesese e e fitlhang mangole go bontsha gore o a tlhompha mo a nyetsweng teng e be a rwala le tuku mo tlhogong mo ditsong tse dingwe mosadi o tshwanetse le go baya kobo mo magetleng ke fa a bontsha gore ene ke mosadi o nyetswe.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka letlalo la diphologolo, tse dingwe di dirwa ka go tshepagala ga o dira ka dilo tseo di tlile go nna thata e be di dule sebaka di sa senyege, maina a meaparo a setswana ke loteise, lekgabe le tshega.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi tsa setso di bontsha tlhompho mo go bona le maitshwaro a bona le gore ba tswa kae.

Ke di leba e le dilo tse di farologaneng thata gonne diaparo tsa setso di thata go feta diaparo tsa gompieno. Diaparo tsa setso di bontsha tlhompho thata le moetlo wa rona go feta diaparo tsa gompieno, diaparo tsa gompieno bontsi tse dingwe di tlhagisa mmele wa basadi ba rona.

Diaparo tse di farologaneng di tlhotlheletsa gore basadi ba feleletsa ba bonwa ke banna ka tsela e nngwe gonne tse dingwe di dikhutshwane di ntsha ditho tsa mmele mme ga diaparo tsa setso tsone di tlisa seriti sa mosadi di bontsha gore ke mosadi yo o tswang kae wa setso se se tiileng.

Fashion-e ya gompieno e rotloetsa thata gore basadi ba apare diaparo tse di siameng tse dintle tota gobane mmala wa diaparo tsa basadi o farologana thata le wa banna go supa gore basadi ba Aforika Borwa ke malomo.

E ama basadi bontle tota ka gore gonne gompieno basadi ba na le moriri e mentle e e leng gore ba ka kgona go e reka daparo tsa bone di dintle thata ka gonne di etsoa ke batho ba ba itseng go etsa diaparo le go ka etsa .

Batlhami ba gompieno ba leka gore ba se ke ba latlha setso sa bone ka go tsenya setso mo di fashion-eng tsa bona mme seo se dira gore batho ba na le kgatlhego e ntsi tota ka gonne setso sa bone se a tsenyiwa mo diaparong tsa sešwa.

Diaparo tse e bileng di a dira sešwa tsa basadi ke leteisi, leteisi le dirisiwa thata mo diaparong tsa sešwa le mo diaparong tsa go ya lenyalong, ba di dirisa ka mokgwa wa segompieno, ka mokgwa oo bašwa ba gogega thata mo go tsone.

Diaparo tsa basadi di bontsha ka meetlo le mebala ya tsona le ka mokgwa ba di dirang ka teng gore di kgona go tsena bontle mo mmeleng wa basadi le gore di setšhaba le basadi ba kgona go kgatlhega le gore ba ka ikamogela ba kgatlhege ka se ba leng sona.